go romelana molaetsa go botlhokwa thata gonne molaetsa wa teng o ka tsena ka bonako le gore motho a kgone go o bala a iketlile kgotsa gongwe a kgona go o bala ka potlako, go na le gore go letsa mogala gonne ga ke mo leletsa, kgotsa gongwe founu ya gagwe a ka se kgone go e tshwara ka nako e e rileng.

Ke ka gore e tokafaditse go tsiboga masetlapelo ka bonako go phasalatsa tshedimosetso ka bonako, go buisana le batho ka potlako. Go laola ditlamorago didiriswa tsa thekenoloji di ka laola maemo a seemo jaaka di poka fela go thusa go rulaganya loago, go kgothatsa botsogo jwa maikutlo. Mme dikgwetlho tse di sa ntseng di le teng ke phasalatso ya tshedimosetso e e sa boamang, go se leka-lekane mo di phitlhelelong tsa thekenoloji. Tshireletso ya tshedimosetso, go tlala ga tshedimosetso go ka ikaega thata ka thekenoloji fa metšhini kgotsa marang-rang a sa bereke, batho ba ka palelwa ke go ikgolaganya kgotsa go bona thuso.

Ke mafelo a mantsi tota a e leng gore re ka fitlhelela di-Wi-Fi kwa teng jaaka dibanka tse dikgolo re ka fitlhelela di -Wi-Fi ntle le go duela mo e leng gore o kgona gore o dire dilo tsa gago se ntle. Le kwa dikolong tse di farologaneng le tsone o ka fitlhelela di-Wi-Fi ntle le tuelo ditleliniking le gone o ka fitlhelela di-Wi-Fi ntle le di tuelo, dikerekeng tse di farologaneng le gone o ka fitlhelela di-Wi-Fi ntle le tuelo.

Ditšhono tsone e ka nna phatlhalatso ka potlako le tshireletso ya nako, pharologano ya ditshwanelo tsa potlako, go atlega mo go itseng babadi. Go rulaganya dipuisano le setšhaba le go sireletsa boikanyego, mme fela dikgwetlho tsa yone ke kgaisano e e matlhagatlhaga, go gatelelwa mo ditlhopho le mafapha a kgwebo, le tiriso ya di roboto AI mo go direng ditaba le fa e thusa ka bonako kgotsa AI ya rona di ka tsenya diphoso kgotsa tlhokego ya ntlha ya batho mo ditabeng.

Nnyaa, go ya ka nna diteng tsotlhe tsa thelebišhene ga e se nnete ka gale, mme fela re na le diteng tse e leng gore di na le boammaaruri thata jaaka diteng tsa dikgang le di -documentary. Ke tsone re itseng gore gantsi ke tse di buang boammaaruri Go na le diteng tsa boithabiso le diteng tsa papatso ka kakaretso ga ise diteng tsotlhe tsa thelebišhene tse e leng nnete. Go botlhokwa gore mmadi a nne le temo ya go sekaseka go bapisa le mekgwa e mengwe ya tshedimosetso le go itse le gore diteng di rulaganngwa o amana le maikaelelo a kgang, kgwebo kgotsa polotiki.

Ke seabe sa go tshwana le gore motho o tshwanetse gore a ithute dilo bonolo ke gore a ye kwa di laeboraring gore a kaya go a go bala, a ye kwa di-internet cafe-ing mo e leng gore o a go itseela go le go ntsi ka dilo di le dintsi tse e leng gore di fapogane mo lefatsheng. Ke gore a ka ithuta dilo tse di bonolo go le yalo. Seabe sa gore a ithute se ka mo tlela mosola thata mo botshelong jwa gagwe.

Five G le thekenoloji tse dingwe di dira gore thuto ya sekgala e nne ya boleng, e seka ya nna mo paleng gwa ba lephata la teropo fela. Mme e amogele batho botlhe mo lefatsheng go akaretsa le mafelo a a kgakala a a neng a palelwa ke go fitlhela thuto.